Ngingayisebenzisa ngendlela yokuthi ngifake izinto ezizumqhudelwano wazo zonke izinto abafisa ukuy'dlala, izinto ey'fana.

Ngingazama ngakho okusemandleni ukuthi ngifake izinto abazoziwazisa ngazo. Izinto nje abazozenza kwesinye isikhathi uthole ukuthi bayaqhudelana. Okungenzeka baqhudelana ngomculo, baqhudelana ngani, ngokufunda. Nabanye beqhudelane nje izinto zemidlalo, kube kuningi nje. Ngaleyo ndlela leyo bazokwazi ukuthi bazibandakanye bengabhoreki.

Ngingamema abangani abathathu ngibamemele ukuthi beze kuzodlalwa i-chess, ngoba i-chess yenza umuntu akwazi ukucabanga ajule. Akwazi ukugxila kule nto ayenzayo kuqaqe nje ingqondo. Bakwazi futhi ukukhombisa ikhono lokulalela nekhono lokugcina umyalelo.

Ngingakhuluma naye umngani wami, ngimubonise ukuthi akangathathi ngenhliziyo siyadlala la umdlalo akuliwa, akukubi, akulona icala futhi ukudliwa. So, ngingakhuluma naye ukuthi akakwazi ukwehlisa umoya amukele ukuthi lokhu nje kuwumdlalo. Ebese-ke eyaqaphela, aqikelele, adlale ngendlela eyiyona ukuze ezokwazi ukuthi naye agcine ewina.

Iy'nzuzo ey'balulekile oyithola uma ngabe uhlanganyela emdlalweni uba umzimba uba nempilo. Uba nomzimba oqinile kamnandi. Umzimba ohlezi ukhuthele, futhi-ke lokho kuyasiza, ngani ngoba nengqondo nayo ihlezi isebenza ngendlela efanele ngoba uhlezi uy'vocavoca. Okunye lokho okubalulekile, kanti futhi okunye okuyinzuzo ekudlaleni imidlalo ekhona esikoleni, kuyaye kwenzeke ukuthi ugcine sekuyi ikhono lakho lokuy'philisa lelo kusasa.

Kubaluleke kakhulu kwezomdlalo onobungozi ukuthi ngaso sonke isikhathi kuhlezi kunabaqaphi abazohlale beqaphile ukuthi abantwana uma bedlala bengalimali. Nanokuthi uma noma sebelimele-ke, kube khona usizo lokuqala oluphuthumayo oluzokwazi ukuthi basizakale khona lapho esigamekweni. Enye indlela futhi kubalulekile ukufundisa kabanzi abadlali ukuthi iziphi izinto eziyingozi nezingahle zibalimaze ngaphambi kokuba baqale ukudlala.

Okokuqala nje engingamazisa kona, umdlalo umdlalo. Kumele azi ngaso sonke isikhathi ukuthi ukuze ubonakale emdlalweni ukuthi nawe udlale njengazo zonke iy'ngane ey'dlalayo. Okunye-ke ngingakhuluma naye ngimchazele ukuthi umdlalo lo angathathi ngenye indlela, akadlale naye ay'bonakalise naye ukuze ezogqama abone ukuthi ukhona emdlalweni.

Ngaqala umsebenzi wokuba umbhali ngoba ngangubona ey'nkundleni zokuxhumana. Nendlela engangibone ngayo, ngangibone nje kulula yonke into. Mase ngifikile-ke khona sengithi-ke ngiyaqala ngiyasebenza, hhayi ngahlangabezana nabo ubunzima. Nje kodwa ngazama-ke ukuthi ngigcine ngithole ulwazi kabanzi ukuthi ngabe kwenziwa kanjani kulo msebenzi. Yini okufanele ngiyilandelele ngiyazi? Ngathola ukuthi bekumele ngiqale ngithole uhlelo lokuqeqeshwa ngaphambi kokuthi ngisebenze-ke lowo msebenzi.